Ukuba ndiyasazi sisibhedlele esinjani ndingangumntu ohamba nesitulo sam apho ndizawuthi xa sendifikile phayana esibhedlele ndizivulele isithulu sam ndihlale phantsi ndilinde. Ndizawuba ngumntu apho uzilungiselele into yokutya ndizolinda kude lifike lam ixesha ndincedwe.

Bayawathandabuza kuba kaloku kunzima ukuthemba ingakumbi into edibene nempilo yakho. Ungawathemba njani ukuba aza kunceda kanye ngeli hlobo amanye amayeza anganceda ngawo.

Mhlobo wam, uyayazi ukuba uba njani xa ube kanti awuzithathanga ezi pilisi. Ewe, ziza kutyhafisa zona iipilisi okwalo mzuzu kodwa khawujonge umvuzo ozothi uzifumane kwezi pilisi xa ube kanti uzisebenzise wazigqiba wayigqiba wazigqiba zonke ezi pilisi uthe wazinikwa ngugqirha ubone uba nguntoni umehluko ezawenza. Xa ungazifunda ngoku ngenxa yokutyhafisa uzawuba njani engqondweni? Ayizobangelela ukuba ingqondo yakho ixinzelele kakhulu? Zitye tshomi yam iipilisi zakho.

Malumekazi, ukuba uzawumamela zonke izinto ezithethwa ngabantu bukhona ubungozi okanye apho uzawubeka ubomi bakho esichengeni. Kaloku malumekazi xa uthe waya esibhedlele kukho abantu abazifundeleyo ezi zinto, ngabo abaza kunika ulwazi lwale nto nendlela apho izokunyangeka khona. Khawukhe uyosebenzela esibhedlela malumekazi.

Xa ndithe ndafumanisa ukuba amayeza awonelanga ndakubhalela ndakubhala kwaDepartment of Health ndixele imeko yabantu abangena apha kwesi sibhedlele ukuba abantu abaphilanga kwaye amayeza awekho. Ngoku abantu bajika bengaphethanga mayeza. Ndiyacela ukhe kuze kuzojongwa kwesi sibhedlele kuzobonwa nenani labantu abangenayo kujongwe namayeza uba alingene na aba bantu bangena apha.

Kunyanzelekile xa uthe wafumanisa ukuba unomntana omncinci uhambe zonke, kukho incwadi apho uyinikwayo xa beleka umntana. Kwezaa ncwadi kukho iinaliti umntana funeka ezihlabile xa ene-six weeks, ten weeks, fourteen weeks no-six months, zibalulekile ke eza naliti.

Mtshana kamakazi, kwenzeka ntoni? Ndiqaphele ukuba wena awuyi emgceni xa kufoliwe ngabanye abantu befolele ukutya ibe kanti ulambile nawe kodwa awuyi emgceni. Kwenzeka ntoni, kukho umntu obekhe wakuvisa kabuhlungu wathetha into ekukhubekisayo? Mamela ke mtshana wam, laa mgca wenzelwe wonke umntana wesikolo, akukhethwa bani, akubizwa bani, akuthiwa omnye makangezi. Wonke umntana wesikolo unelungelo lokuba makatye kula feeding scheme.

Ndingothuka ekuqaleni kodwa ndingakhumbula ukubana kukho umntana ojonge kum. Xa mna ndizokoyika ndothuke yena makazive njani kuba ayindim lo uthwasayo nguye othwasayo. Kuyawufuneka kuya kufuneka mna ndimxhase ndingamoyikisi, angaboni kum uba ndiyoyika ndimxhase ndihambe naye kwezi ndawo apho ayofumana uncedo khona.

Kubalulekile ukuba kujongwe abantu abaye basebenze kwezi nkqubo kuba abanye abantu abasebenzayo ngabantu abazothatha le mali benze bayifake ezipokothweni bathenge izinto ezingekho semgangathweni okanye bathenge into enye batyise abantwana into enye ibe itshintshi bayifake ngakubo. Kunyanzelekile abantu abaqeqeshwayo ukuba bajonge le nkqubo bajongwe kakuhle uba ngabantu abaze nyani beneenjongo ezintle na.

Amaxesha atshintshile. Abantu abantwana baye bakhule, abanye bahambe bayoqala ubomi kwezinye iindawo, abazali babe bezixelela abafuni usuka kwamakhaya abo bakuwo. Ngoku inzima into umntana amthathe umzali wakhe ayomenzisa zonke izinto, kunyanzeleke ke ngoku kuqeshwe umongikazi.

Ngamanye amaxesha laa mbuzo uye ubuzwe xa uya kwi-interview kumsebenzi ukuba unayo na ukukhubazeka. Ndiwubona laa mbuzo ungabalulekanga kuba iqala phaa apho umntu azawukhethwa uba hayi ukhubazekile, umsebenzi othile akazukwazi ukuwenza okanye ukhubazekile funeke simphethe eli hlobo njani njani.

Banintsi abantu abadlwengulwayo basetyhini, kudlwengulwa oomakhulu, kudlwengulwa amasana asaze ngobuso elizweni, abantwana aban-ten months, four months nabantwana abana-seven years. Ngoku xa abantu besithi kudlwengulwa ngenxa yokuba ngendlela onxibe ngayo, aba bantu ndisandubabala banxiba njani kuba bona abazinxibi iinto ezimfutshane. Kufuneka kufundiswe abantu ukuba ayondlela kunxitywa ngayo ebangela indoda ikudlwengule, yindoda, kukungcola kwengqondo yakhe.

Kukuba izinto zokucwangcisa ziyatyebisa, kukuba izinto zokucwangcisa ziyaluthoba inani lokukhulelwa ngabantwana.

Isizathu endicinga esabangela utatomdala angayithethi kukuba ayiqhelekanga kwabantu abangootata ukuba baphakanyiselwe isandla ngabantu ababhinqileyo. Uthi umntu oyithetha ebantwini azibhaqe seyinto yohlekisa. Yiloo nto ke utatomdala ekhethe ukuthula angayithethi ubuzaza bayo yonke le nto.